Ngingaze ngikhulume amanga, amanye amakhulu mangingathi kukhona umakhakhulararhwe umuntu namkha umdlali engimthandako. Angisimumuntu nokubukela umakhakhulararhwe ngonobangela wokobanyana angizisisi into yokobanyana ngibukele abantu abasoloke bagijimisana nebholo, balwela ibholo, angayizwisisi ngaleyondlela. Akusimumuntu nokubakela umakhakhulararhwe, nokho anginayo umlingisi omkhulu engimthandako kumakhakhulararhwe ngonobangela wokobanyana angimthandi umakhakhulararhwe.

Imithethwana ekhona yomdlalo we-netball ukobanyana, idlalwa bantu besifazane bodwa begodu nento engiyaziko nge-netball ukobanyana kakhulukhulu kumudere kubeabantu abade ngonobangela wokobanyana kumudere bathathe ibholo le, bayiphosele ngepaleni elinye elide, baliphosele embobeni ephezulu epaleni. Khuyinto loyo engiyaziko kuphela ingombana angisimumuntu ne-netball begodu angisimumuntu nento lezi zemidlalo, angazi khulu ngaleyondlela nge-netball khululokho kodwa engikwaziko nge-netball.

Umdlalo engiwuthanda khulu akusimudlalo, ngingatjho kobanyana kucula i-choir. Ngiwuthanda khulu ukucula i-choir esikolweni ngonobangela wokobanyana into engiyithanda ngayo ukobanyana sikwazi ukukhipha amakghono wethu kobanyana sibabantu esikwazi namkha sibentwana esikwazi ukucula begodu sinekghono begodu lokho kurhelebha khulu kobanyana ubemumuntu ophumako ngeenkolweni uyokwazi uyokuqhumelana namkha ubenama-competition nezinye zeenkolo. Lokho kukupha amandla wokobanyana uqhubekele phambili ngento oyithandako, ngento oyenzako ngesikolweni.

Awa, nokho ngiphikisana nesihloko lesi ingombana kuyenzeka kobanyana ilutjha lona lelo lenze imidlalo leyo eyenzako kodwana kufumaniseke kobanyana mabaqeda namkha makuphela umdlalo loyo, bayokwenza izinto zona lezo okungamuderanga bazenze. Into efana nokobanyana bakhambe baye etjwaleni la kuthengiswa khona amanzi adakanwako, bazithabise khona ende khonapho akusiyindawo ererhe khulu ngombana ungathola ubungozi khona. Ungakwenza kobonyana ubhube, bathi badumuza omunye ngesigidi, sindlulelele kuwe, lento ebizwa bonyana yi-bullet indlulelele kuwe ngephutha. Ngingatjho kobanyana imidlalo ayenzi bonyana ilutjha lingathunjwa ziimvunguvungu zephasi, ngiyala.

Nokho angekhe ngaphawula ngeBafana Bafana namkha ngamaBhokobhoko, ingombana angisi mumuntu nebholo angisi mumuntu nokubukela ibholo, angizokubukela abantu aba-busy bagijimisana nebholo, ingombana angiyithandi begodu angizwisisi kobanyana kubayini bagijimisa ibholo. So ayikho into engingaphawula ngayo kulendatjana, ingombana angisi mumuntu nebholo angazi kobonyana kwenzakalani, angazi namagamabo abantu abadlala ibholo labo.

Nokho angazi kobonyana amahotele azuza njani ngesikhathi seminyanya yeentjhabatjhaba, mangingathi ngiyaphawula ngingaphawula amanga.

Ahh nokho awa, ilutjha asoze lakhuthazeka kobonyana likhambe liye ngetatawini lezemidlalo ha bangaze bakudle, ingombana ilutjha lanamhlanje lithanda ukuzithabisa khulu begodu lithanda utjwala khulu. Angiboni kobonyana kungaba khona umuntu namkha abantu abangabahlukanisa notjwalokhu, abantwaba babhalela lokha nabathi nge-COVID-19 utjwala kuvaliwe amathaveni avaliwe, bowubafumana bakhamba bayokuthenga ngekani utjwalobu. Nokho ayikho into engenziwa kobonyana ilutjha bahlukane notjwala nokho angiboni, ingombana bahluleka kunokugula okukhulu eSewula Afrikha, namkha emazweni amanye.

Ngingathi ukucakatheka ngokubambana emidlalweni, ukobonyana abantu nabadlala into ethize babumbane babe yi-team yinye. Ingombana uma abantu bangabumbani babe yi-team yinye, ufumaniseka kobonyana woke umuntu ufuna ukwenza into afuna ukuyenza ngesikhathi afuna ukusenza, ende lokho kungabenza kobonyana bangathumbi, kghanti ukubambana kungabasiza khulu kobonyana bathumbe.

Ibholo erarhwako angiyidlali ngesikolweni ngonobangela wokobanyana angiyithandisisi, ingombana angizwisisi kobonyana khuyini into emnandi ngokugijimisa ibholo, ingombana angiyiboni into emnandi lokha abantu naba-busy bagijimisa ibholo. Ingombana kufana nokobonyana ayikho into abayenzako, ingombana asoze wasoloko uqhazeka namkha ubukela abantu ba-busy bagijimisana nebholo, angiyithandi begodu angiyibukeli begodu angiyidlali.